kuluncedo kakhulu ukuqokelela olu lwazi ngezinto ngezityalo ezisingqongileyo, ngakumbi zemveli okanye zendalo kuba kaloku kweli xesha likhoyo yonke into ibalulekile, ngakumbi ukunyanga nokunceda izifo esidibana nazo. Ukunceda izifo siyazi ukuba zeziphi amachiza anosincedisa owakhayo ngokwendalo kwaye kokuphi ukutya okulungele impilo yethu. Nangoko siyazi ukuba ngokokutshintsha kwamaxesha esiphila kuwo, zininzi izifo esidibana nazo ezifuna sibuyele embo, sitye izinto, iziqhamo, sitye izinto ezisuka phantsi emhlabeni, kwaye sisebenzise namayeza akhiwe phantsi endalweni.

Ibaluleke kakhulu imivuzo enesidima kwaye nekwaziyo ukuhlangabezana nemicelimngeni yabasebenzi basezifama ukuze bakukhuthazeke, bakwazi nokulondoloza ezolimo. Iziqhamo abasebenza ngazo, babe nomdla wokwazi ukuzikhathalela ukuze nemveliso leyo yabo basebenza phantsi kwayo, nezo fama zikwazi uba nemveliso endilisekileyo nefunekayo kwisizwe siphela. Koko ke xa befumana imivuzo endilisekileyo, bayakhuthala bakwazi ukugcina nokuzisa imveliso efanelekileyo kuluntu nokugcina indalo leyo basebenza ngayo, iphuhlisa kananjalo.

Inganceda kakhulu kwiindawo ezisemaphandleni, emakhaya, kuba kaloku abo bakwaziyo ukuba nengxowa yokusebenzisa umhlaba bangatsho babe nethuba lokusebenzisa umhlaba osemakhaya. Ukuze abo bangenandlela nesakhono sokusebenzisa umhlaba, banikezele ngomhlaba ukuze usetyenzwe ngabo banengxowa ukuze bakwazi ukuxhamla nabo bangathathi ntweni babe bengenangxowa yokwazi ukusebenza umhlaba. So inceda amacala amabini, lo unengxowa yokwazi ukusebenzisa umhlaba for ukuvula amathuba emisebenzi, nalo ungenangxowa ulindele ukwazi ukhongozwa, efumana ngokwalo mhlaba wakhe yena ungakwaziyo uba nezakhono okanye engenangxowa yosebenzisa umhlaba. So inceda macala, ingalulutho kakhulu ngakumbi emaphandleni. Ingasusa ikati eziko kwaye kungatsho kuxakekwe emakhaya, kusuke ikati eziko kuphuculeke neendawo zasemakhaya. Nabo bangenamisebenzi batsho basebenze kwezi ndawo.

Ewe, kunjalo bayayidinga. Abasebenzi basezifama bayayidinga imfundo esesikweni ngakumbi kwezolimo, kwi-agriculture ngesingesi kuba kaloku kwezolimo zimbaxa. Kufuneka baqeqeshwe bafunde ngendalo ngokubanzi, bafunde ngoba xa xa befumana imfundo esesikweni, kulapho bangena nzulu nakulaa nto sithi zii-basics, iingcambu ezi zolimo kwezi zinto basebenza ngazo nakwezi ziqhamo nezityalo abafunda ngazo. Ukuze bazokwazi gabalala nangezinto zonke ezifanelekileyo ezingabanceda ukuze bakwazi noba ekuhambeni kwethuba, bangapheleli ekutheni babe ngabasebenzi. Babe bakwazi ukuba ngabaqashi ekuhambeni kwexesha ngenxa yolwazi lwemfundo abathi bayifumane. So imfundo ibaluleke kakhulu kubo uba bangabe bayifumane.

Into ebaluleke kakhulu xa elima amazambane alumkele izilwanyana zangaphantsi komhlaba ezifana nentuku, eziwathandayo amazambane. Into atyala ngayo amazambane angayifaki kakhulu esisichumisi, asebenzise nje umgquba lo weenkomo neegusha. Alumkele amanzi ngoba endaweni enamanzi ayabola amazambane.

Into ebalulekileyo ngemveliso zabo kukuzigcina endaweni ecocekileyo, ukuzigcina endaweni ebandayo enezikhenkcezisi. Indawo ecocekileyo nendawo ebandayo ukuze zikwazi ukuhlala ixesha elide, bakwazi ukuzithengisa ukuze zingonakali. Zingakhawulezi zonakale xa bengakhange bakwazi uzithengisa, zihleli ixesha elide. Bakwazi nokuzenza bazifake kwinkonxa.

Iziqhamo ezikhula kakuhle kwimimmandla eselunxwemeni zii-avocadoes, ii-lemons, ii-guavas nazo zonke ezi ziqhamo zikwazi umelana nomhlaba onetyiwa nesanti.

Isityalo esingujika nelanga okanye ujongilanga, i-sunflower, okanye isityalo samafutha sityalwa ngembewu. Siveliswa ngembewu ethi ichume kakhulu entwasahlobo okanye ehlotyeni.

Singabanceda kakhulu kwicala lokuba azincedi nje ukuba zibe nezakhamzimba ezithile ukuze umntu abe nesondlo egazini, zikwalungele nezigulo ezithile ukuncedisana nempilo ube ungadanga uyosebenzisa iziyobisi ezisuka e-factory zaseNtshona. So zibaluleke kakhulu, zingabanceda egazini kwizigulo nezifo ezithile.

Into endiqiniseke kakhulu ngayo xa uzoyenza emhlabeni kuxa uzawukutyala iinto ezifana noombona, iinto ezifana neekhaphetshu.

Isipinatshi, silula kakhulu isipinatshi. Into angayenza kukwenza iploti ngomhlaba awenze ube ziiploti ezingathi zichophile, kucoceke. Emva koko abe seyevula imingxunya ingabikho nzulu, afake umgquba, abe sefaka izithole zakhe zesipinatshi. And naxa ezinkcenkceshela ezi zithole angazinkcenkcesheli zibe manzi kakhulu kuba izityalo xa zimanzi kakhulu izithole ezi azikwazi uba ziyafa izithole ezi. Then aqhubeleke njalo ezinkcenkceshela azinakekele.

Iziqhamo ezivuthwa ebusika yipesika, yiorenji, ziilamuni ne-peach.

Ndingambonisa ngokuba ndiqale ndimfundise, ndimbonise ingeniso yayo kuqala ioyile le nokubaluleka kwayo ezimpilweni zabantu. Ndimbonise nakushishino ukuba inengeniso, ibaluleke kangakanani empilweni, ibaluleke kangakanani ekuphekeni izinto zonke ngoba ingena kwizinto zonke ioyile ekuphekeni. Iyangena nakwizinto zecandelo kwiimveliso zesikhumba, kwizinto zokuthambisa, kakhulu kakhulu. Yho, ndingaqale ndimbonise ngokubaluleka kwayo ekubeni isebenza entwenini kwaye njengoba isebenza entwenini inengeniso engakanani kuyo yonke loo nto leyo kule misebenzi yayo. Atsho abe nomdla ke ngoku.